Umdlalo we-rugby, ibhola yombhoxo, ithandwa kakhulu ngabemi beli kuba isoloko iphumelela kwimidlalo yayo. Kusoloko izibamba iindebe zehlabathi, kwaye inikisa umdla kakhulu xa uyibukele.

Zikhona izixhobo zokudlala kuba rhoqo phakathi evekini abantwana kunye nolutsha luye luye kumabala ebhola neminye imidlalo baye kuzidlalela khona, benze neetonamenti ngeempelaveki.

Ndingathi liyekhula kuba eleke nyaka kufika umdlali omtsha kwaye liyathandwa kakhulu kweli loMzantsi Afrika.

Ngumdlalo wokuqubha ingakumbi ehlotyeni ndingathanda ukuba ube khona kwiindawo yezikolo zalapha ekuhlaleni, abantwana bafundise ukuqubha, nokuphepha ngokuqubha.

Ndingathanda ukuba badlale umdlalo wombhoxo kwaye badlale ngokukhuselekileyo kuba umbhoxo yeyona bhola ithandwa kakhulu apha eMzantsi Afrika kwaye inabalandeli abanintsi.

Ikakhulu ibiyeyabantu abazizityebi kuba kusoloko benemali kwaye baya kwiindawo zabantu abanemali ezibizayo.

Imidlalo yamakhadi ndingathi yinto engokho rayithi, ifana negembhulingi kuba soloko abantu abayidlalayo bayidlala ngemali, kwaye bayathanda ukuxabana xa beyidlala.

Imidlalo yebhodi laa midlalo isoloko ithanda ukudlalwa ngabantu abanemali, bayidlala besela iziphuzo zabo ezibandayo.

Ndiye ndidlale kwaye ndidlale ixesha elincinane, ndibuye ndenze imisebenzi yam yesikolo, ze ndilungise iimpahla zam zesikolo.

Kudlala imidlalo iye ikuncede ukuba ungachatshazelwa ziimpilo zengqondo. Ikwenza uhlale usegazini loo nto.

Ukubukela ilanga liphuma, ndiye ndiyibukele kuba liye libheke ngaphi, kwaye hamba njani.

Ndingakhetha umdlali ogqwesileyo kakhulu ndikhuphe umdlali ongakakwazi kakuhle ukudlala ukuze kaloku nathi sikwazi ukuwina neqembu lam.

Babevuye kakhulu abantu boMzantsi Afrika kwaye bonwabile, kugcwele ngabantu kwiindawo zokudlala. Abantu bephume ngobuninzi bebhiyoza, kumnandi.

Phembela kuba Amabhokobhoko ayadlala kakhulu kwaye adlala ngokuzimisela, kwaye liyahambelana eli gama, Amabhokobhoko.

Siye sihlale endlini okanye siye kwindawo okonwatywa kuyo sizithengele iziselo zethu ezibandayo kunye nenyama. Siye elwandle ukuba kushushu, siphume siye nakwihotela zikanokutsho.

Kwaye kwakhiwa izitediyam kwiidolophu ezinkulu, abantu bafumana imisebenzi xesha eli bekusenziwa izitediyam, nangalaa xesha kwakudlalwa ibhola abantu babefumene imisebenzi yethutyana.

Kuba ndiyayithanda ibhola ekhatywayo kwaye elo qembu ndilidlalelayo kungasoloko liwina ngamaxesha onke.

Cela inkxaso kubahlali basincedise kwizinto esiza kuthi siye sizidinge ekuqaleni lombhoxo, kwaye ndicele nabani na nakwezinye iindawo ukuba basincede sifumane iziponsa.